I ku va va endla swa masangu va tisirhelerile na ku va va fambelana kule na swidzidziharisi loko va nga se khoma malembe ya makumenhungu.

Swihambukelo swi fanele ku va na tisayini leti kombisaka leswaku vatsoniwa va pfumeleriwa ku nghena naswona va fanele ku endla ndlela ta kahle laha vatsoniwa va nga ta va nga kotaka ku famba hi kona.

I vutihlamuleri bya xikolo ku tiyisisa leswaku vana va dya swakudya swo aka miri.

E-e, a hi vutlhari munhu u fanele ku nwa murhi wun'we a wu nyika nkarhi leswaku wu tirha emirini.

I ku va tiambulensi ti nga fiki hi nkarhi eka vavabyi naswona leswi swi endla leswaku vavabyi va hlwela ku kuma vuongori.

I ku va vanhu lava va nga na vutsoniwa va yiseriwa mpfuno emakaya ya vona tanihiloko swi nga olovangi ku va vona va kota ku ya eswibedhlele.

Ina, swa laveka leswi swi ta pfuna leswaku vanhu lava va nga le kusuhi na wena va nga kumeki va khomiwe hi COVID-19.

Hikokwalaho vanhu va rhandza swilo leswi endlekaka hi xihatla vanhu a va swi koti ku lehisa timbilu kambe va lava swilo swa nkarhi walowo.

Ina, i xiboho xa kahle tanihi mutswari u fanele ku kunguhatisa n'wana wa wena hi ndyangu leswi swi ta endla leswaku a va na ndyangu wa kahle.

Munhu u fanele ku teka xiboho xo kunguhata ndyangu loko se a ti lulamiserile laha a nga ta fa fanele ku sungula vutiolori leswaku miri wa yena wu nga onhaki loko a ta va a teke xiboho xo kunguhata ndyangu.

Swi va na ntshikelelo ehehleni ka vutomi bya vona hikuva vanhu va vatsoniwa a va koti ku ti pfuna loko va khomekile swinene.

N'wananga vuvabyi bya HIV or AIDS bya hanya naswona ku tikuma u nga ri na byona u fanele u ti toloveta ku endla swa masangu u u ti sirhelerile hi ndlela yeleyo u ta va u ti papalatela ku tikuma u ri na HIV or AIDS.

Ina, vo tala va vona i vavanuna leswi swi endliwa hileswaku vo tala vavanuna va dzaha swidzidziharisi leswi swi talaka ku tikuma swi onhile mihleketo ya vona.

Swi nga dyondzisa hi ku tikuma swi ti toloveta ku byela swichudeni na mindyangu leswaku swakudya swi na leswinene swi na rihanyo ra kahle naswona matirhelo ya dyondzo i ku va u tiva leswaku swakudya leswinene swi endla leswaku u va na rihanyo lerinene.

I swa nkoka hikokwalaho ka ku vutshunguri bya ndhavuko a byi koti ku tshungula hinkwaswo.

Vanhu va nga ti sivela ku hangalaka ka HIV hi ku va va ti toloveta ku endla masangu va ti sirhelererile.

Ku dya mihandzu leyinene ya ku fana na maapula na ku va u ti toloveta ku ku endla vutiolori.

Ku pfumaleka ka nseketelo eka vanhu lava swi endla leswaku nhlayo ya vona yi tshama yi ri karhi yi tlakuka swinene naswona swi endla leswaku vanhu vo tala va va va pfumaleka makaya.

Leswi a swi ta pfuna hi ku va vadyuhari va hatlisa ku kuma mpfuno kumbe vutshunguri hi xihatla ku tlula leswi a va ta swi kumisa swona eswibedhlele hikuva va teka nkarhi ku va va kuma vutshunguri tanihiloko ku ri na tilayini to leha.

Papalatani ku tlhloma tintambu ta gezi eka ndhawu yin'we to tala naswona loko u tirhisa switirhisiwa swo fana na ketlele kumbe xitofu xa gezi langusi langutisa leswaku mavoko ya wena a ya na mati hikuva loko ya ri na mati gezi ri ta ku ba naswona gezi ra dlaya naswona loko munhu u n'wanyana a chokiwe hi gezi papalata ku va u n'wi khoma hi mavoko ya wena ya nga ri na na na na nchumu naswona ti toloveti leswaku u n'wi ba hi xilo xo fana na rihunyi.

Swihlovo swa ndzilo i swigwitsirisi, mavonelakule, ketlele na xitofu.

Mfumu wu fanele ku endla vulavisisi eka vanhu lava va lavaka mpfuno wa swa rihanyo kambe va nga koti ku fikelela naswona va fanele ku endla swibedhlele swin'wanyana.

N'anga i munhu loyi a nga dyondzisiwa kumbe ku thwasisiwa swa vutshunguri hi van'wanyana vanhu va ndhavuko naswona u endla vutshunguri a tirhisa mimirhi ya swa ndhavuko.

ya ka hina yi kahle swinene naswona yi basile xin'wanyana xa nkoka i ku va va kota ku khoma vavabyi kahle naswona va va nyika vutshunguri hi nkarhi lowu faneleke.

Vutomi lebyi hanyeke kahle i vutomi bya munhu loyi a nga tshamiki a ri karhi a vabya kasi vutomi lebyi enerisaka hi le bya munhu a tshamaka a karhi a hlangana na vuvabyi byo hambanahambana.

Titliliniki to tala laha Afrika-Dzonga ti yile emahlweni ti tshungula vavabyi ku va Donald Trump a yimisile mali ya US AID leyi ku nga mali ya mpfuno mayelana na swilo swa rihanyo swi va nga na ku onha ngopfu eka titliliniki ta le Afrika-Dzonga hikuva mali leyi a yi suka eAmerika ya US AID a yo va na xiphemu xo karhi lexi a yi pfuna eka xona.

Vuvabyi bya TB byi hangalaka loko munhu a nga tivi ku ri u fanele a khohlola njhani kumbe loko a karhi a khohlolela eswandleni a tlhela a hindza a ya khoma un'wanyana hi mavoko ya yena.

nga nghena hikuva ndzi tsundzuxa vanhu lava va nga khomiku kahle vanhu lava va nga na vutsoniwa ndzi va tsundzuxa leswaku na vona i vanhu na vona va na timfanelo ta ku va va endla swilo swo karhi naswona a va ti toloveti ku khoma vanhu kahle.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va ri na xiphiqo mayelana na vuvabyi a va yi etliliniki kumbe exibedhlele naswona ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga zi va ringeta ku tikuma va khumbile nambara oro munhu loyi va n'wi vonaka ephepheni hikuva vanhu vo tala va vona i vanhu lava va lavaku ku rhoba vadyuhari timali ta vona hi ku va va va hembela leswaku va kota ku tshungula vuvabyi hinkwabyo.

Emugangeni wa ka hina vanhu lava va nga na vutsoniwa va khomiwa hi ndlela leyi nga na xindzuti hikuva a nga kona munhu loyi a khomaka munhu loyi a nga na vutsoniwa hi ndlela yo biha naswona vo tala va kota na ku va nyika swakudya kumbe swiambalo eka lava va pfumalaka.

Ndzi ta va tsundzuxa leswaku va tshika ku xanisana naswona loko rirhandzu ra vona ri nga ha ri ku tirheni a ku tirhi mavoko a va yi eka ti-psychologist-i leti ti nga ta va pfuna hi tinkingha leti va nga na tona eka ti eka eka eka rirhandzu ra vona vanhu vo fana na ti-social worker va swi kota ku va pfuna.

Ina, i mhaka ya kahle ya ku va va hlayisa vatukulu emakaya hikuva vanhu vo tala emakaya a ku na muholo lowu va wu kumaka kusuka kun'wanyana kambe va tshembele eka mudende wa vadyuhari naswona vadyuhari va swi kota ku endla leswi va swi lavaka va tlhela va kota ku hlayisa vatukulu.

I ku va va ti toloveta nkarhi kumbe ku tiva nkarhi lowu va va nyikaka hi wona maphilisi naswona a va va nyiki maphilisi loko va hetile ku dya.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa ku tshama a ri na tiphilisi leti yimisaka ku twa ku vava leti ti vitaniwaka ti-pain block.

Va fanele va tolovela va toloveta vanhu leswaku va vulavula leswi va ti twisaka xiswona eka mimiri ya vona naswona a va koti vaongori a va koti ku vulavula kahle na vanhu leswi swi ta endla leswaku vanhu va nga chavi ku va byela swiphiqo leswi va va va va hlanganaka na swona eka eka eka mimiri ya vona.

Swakudya leswi pfunaka vana leswaku va dyondza i swakudya leswi fanaka na vuswa na khavichi leswi swi nyika vana matimba naswona khavichi yi endla leswaku miri wa vona wu tshama wu ri na rihanyo lerinene.

Design ya xikimi xa swakudya, ina ya tiyisisa leswaku vana va kuma swakudya leswinene leswi akaka miri hikuva yi cincacinca swakudya leswi vana va swi dyaka vana va dya swakudya swa ku fana na xitampa va dya vuswa na khavichi va dya vuswa na masi va dya rhayisi na na na nhlampfi leswi ina swakudya leswi swi na ti-vitamin-i naswona swi endla leswaku va kula eka rihanyo lerinene.

Swi na nkoka hikuva u fanele ku tiva leswaku n'wana wa wena u ta va a ri na yona naswona vutshunguri lebyi a nga byi kumaka tanihiloko u ri na yona u hatla ku byi kuma.

I ku va ka man'wana mavhengele va nga va pfumeleli ku va va nghena va xava eka wona tanihiloko va ri vatsoniwa.

Vakhandziyi xana i xinavetiso xa va mani lexi ndzi hetaka ku xi twa lani naswona ndzi nga va kuma njhani hikuva leswi va swi vulavulaka swi na mavun'wa hi tanihi ku hi ku va ndzi ri munhu wa vutshunguri ndza swi tiva leswaku leswi va nga swi vulavula i mavunwa ntsena naswona mi nga tekeleli ku pfumelela swin'wana na swin'wana mi nga ri na vutivi kasi loko mi lava vutshunguri byo hlayiseka kumbe bya ntiyiso yanani etliliniki ya le kusuhi mi ya vutisa hi mavabyi yalawo.

Humani endlwini hikuva yindlu mi nga kota ku yi maka nakambe kasi vutomi loko mo za mi byi lahla a mi nge he kumi byin'wana.

I ku va wu pfumelela vanhu van'wana kumbe maxaka ya mutsoniwa ku va va teka mali leswi swi endla leswaku swi olova hikuva van'wanyana a va kahle emihleketweni naswona a va swi tivi leswaku i siku ro teka mali leswi swi ta endla leswaku varhandziwa va yena va n'wi tekela mali.

Vanhu va fanele ku cinca mihleketo ya vona tanihileswi va langutisaka xiswona eka vatsoniwa leswi swi ta endla leswaku va kumbuka leswaku vatsoniwa na vona i vanhu kasi loko swi fika eka swikolo va fanele ku endla swikolo leswi swi nga swa vatsoniwa ntsena leswi swi ta endla leswaku va kota ku dyondza kumbe ku pfuneka hi ndlela yin'wana.

Ndzi nga ka ndzi nge pfumeleli vanhu va ndzi tekela ehansi hi ku va ndzi ti vulavulela na ku va tsundzuxa leswaku na mina ndzi munhu kambe ndzi mutsoniwa mara a swi cinci leswaku ndzi munhu naswona.

Nkoka wa wo va na muhlayisi loko u dyuharile i ku va u kota ku kuma mpfuno hi ku hatlisa loko u u u lava xo karhi leswi swi endla leswaku u kota ku tsundzuxiwa na ku nwa maphilisi naswona swilo swa ku olovela hikuva u kota ku kuma mpfuno hi ku hatlisa.

Mhaka yo tikuma u n'wile mirhi yo va yi nga ri yona nkarhi wo leha i ku va wu onha miri wa wena naswona swi nga endla leswaku u tikuma u karhi u vabya hikokwalaho ko nwa mirhi yo ka yi nga ri yona.

Swibedhlele swi fanele ku thola vanhu vo hambanahambana va tindzimi to hambanahambana leswi swi ta endla leswaku loko munhu a foyina a lava ku pfuniwa va n'wi hundzisela eka munhu wa ririmi ro karhi leswi swi ta endla leswaku a kota ku pfuneka hi xihatla.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku n'wana a nga tikuma a ri na vuvabyi byo karhi lebyi vona va nga ta ka va nga byi voni naswona swi kahle ku va va ya etliliniki nkarhi lowu faneleke leswi swi ta endla leswaku n'wana wa vona a tikuma a hlayisekile na ku va a sirhelelekile eka vuvabyi byo karhi.

Vanhu va ka hina COVID-19 i vuvabyi kumbe virus leyi nga nghozi swinene naswona a yi hlweli ku va yi herisa vutomi bya munhu i swa nkoka leswaku u landzelerisa swiletelo kumbe swileriso leswaku u ponisa vutomi bya wena.

E-e ndzi vona swi nga ri swa kahle hikuva u ta va u tirhisa mimirhi yo tala leswi swi nga ta endla leswaku miri wa wena u tsandzeka ku ti ku hola kumbe u tikuma u n'wile mirhi yo tala leyi nga ta endla leswaku yi ku dlaya kumbe yi ku vangela vuvabyi.

Ina swi bihile hikuva ku va u nga yimbanga swi nga endla leswaku u tikuma u karhi u vabya vuvabyi byo karhi kasi loko u yimbile swi papalata ku va u khomiwa hi vuvabyi.

Mfumo wu nga thola vanhu lava va nga ta tshama va nkarhi va kambela leswaku etitliliniki kumbe swibedhlele wu kona mirhi naswona wu tshama wu ri kona leswi swi ta endla leswaku vanhu va le matikoxikaya va kuma vukorhokeri hi ku hatlisa.

Ndlela leyi ndzi nga yi tirhisaka i ku va ndzi endla maphepha lawa ndzi nga ta va wu vekela etikhoneni leti ndzi nga ta va ndzi va tsundzuxa vavanuna nkoka wa ku tiva rihanyo ra vona leswi swi ta endla leswaku swi va hlohlotela ku va va ya etitliliniki va ya kambela rihanyo ra vona.

Manana ku nga humelela swin'wana kumbe khombo ro karhi leri nga ta lava ku va va pfuniwa mayelana na ku va va nyikiwa mimirhi kasi mina loko ndzi te tani ndzi nga ka ndzi nga swi koti kumbe ku tiva leswaku kokwana va ta va va lava yini kasi loko ho va yisa evuhlayiselweni va ta khomiwa kahle naswona va ta nwisiwa mimirhi ya vona hi nkarhi na nkarhi.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi lebyi tshikeleleka vutomi bya munhu naswona byi va byi ri ekusuhi na ku herisa vutomi bya munhu kasi byi tshunguriwa hi ku va u landzererisa manwelo ya mimirhi.

Ina tipurogireme leti ta pfuna ku va ti sivela no ehlisa nhlayo ya vanhu lava khomiwanga hi HIV hikuva ti va ti kombisa tindlela to tisirhelela eka vuvabyi bya HIV.

I mulumanyama mulumanyama i murhi lowu pfunaka ku yimisa khwirhi loko ri lumaluma kumbe nyoka loko yi lumaluma kasi ku va wu ku pfuna u fanele u virisa mati u wu chele endzeni ka mati lawo hisa.

Ina bya antswa hikuva vadyuhari va kota ku nyikiwa vukorhokeri byo fana na ku nyikiwa mimirhi ya vona na le makaya naswona ku na masiku yan'wana laha vanhu va fambaka va va karhi va languta leswaku vadyuhari va kota ku hanya kahle naswona vanwa mimirhi ya vona.

Va fanele va swi tiva hikuva va lava setifikheti kumbe layisense ya vudokodela lebyi a byi dyondzeleke leswi swi ta endla leswaku vanhu va swi tiva leswaku dokodela ro karhi ri le nawini kumbe njhani.

Mfikelelo lowu nga nyawuriku wa onha eka nhlayiso wa rihanyo eka matikoxikaya hikuva swi endla leswaku vanhu va le makaya va nga tekeli enhlokweni ku hlayisa miri wa vona.

Leswi switepe leswi va faneleke ku swi teka vanhu va rihanyo i ku va va ti toloveta ku rhangisa vatsoniwa eka ku kuma vutshunguri, leswi swi ta endla leswaku vatsoniwa na vona va ti twa va ri vanhu naswona va hatla va kuma vutshunguri lebyinene.

Ina ni vona swi lulamile hikuva ku tirhisa swidzidziharisi swi onha mahawu naswona a swo onha mahawu ntsena swi onha na miehleketo ya wena.

Ku pfumaleka ka vatirhi va nhlayiso wa rihanyo swi endla leswaku vutshunguri eka vanhu va le makaya byi tika swinene ku va va byi kuma hi ku hatlisa.

Ina loko rihanyo ra mina ra miehleketo a ri ri ekhombyeni a ndzi ta va tivisa vatswari va mina leswaku va ta ni lavela mpfuno leswi a swi ta endla leswaku ndzi hatlisa ndzi kuma ku pfuniwa.

A swi a swi a hi swa nkoka ku tshungula rihanyo ra mianakanyo hi ku tirhisa swidzidziharisi hikuva swidzidziharisi swo endla leswaku u rivala kasi a swi swi koti ku tshungula rihanyo ra mianakanyo.

A byi ta cinca hikuva a sungula ku anakanya swilo leswinene ku nga ri leswo biha leswi a swi ta endla leswaku ni mahanyelo ya yena ya va lamanene.

Xitatimende lexi xo vula ntsena leswaku vantshwa va namuntlha a va a va tsakanga naswona va ti khome ku biha hi ku va va ti tolovete ku tirhisa swidzidziharisi, leswi swi tlhela swi kombisa leswaku vantshwa vo tala va fanele ku nyikiwa mirhi leyi nga ta hunguta ku tsana ka vona leswi swi ta endla leswaku va fambela kule na swidzidziharisi.

Vanhu lava tirhisaka swidzidziharisi loko va avanyisiwa swi endla leswaku swi olova ku va va tshunguriwa hikuva loko va nga avanyisiwi, swi endla leswaku va chelana mimoya yo biha yo fana na ku va va ya mahlweni na ku tirhisa swidzidziharisi kasi loko u va avanyisa swa olova leswaku va kuma vutshunguri.

Vutshunguri bya rihanyo ra mianakanyo byi nga va pfuna vanhu lava tirhisaka swidzidziharisi hi ndlela yo biha leswi swi ta endla leswaku vanhu lava tirhisaka swidzidziharisi va anakanya kahle kumbe va hleketa kahle ku nga vi ku hleketa hi swidzidziharisi ntsena leswi a swi ta endla leswaku va fambela kule ni ku tirhisa swidzidziharisi.

Xivangelo ku nga va ku ri leswaku eka tiphurayivhete health care va xava mimirhi hi voxe kasi eka ti-public public health care mfumo wu xava mimirhi kasi naswona mfumo ku kuma mali eka ti-Tax payers.

Ina ntshikelelo wa miehleketo wu endla leswaku munhu a tshikeleleka eka ku endla mintirho ya siku na siku hikuva loko munhu a tshikeleleka emiehleketweni swi endla leswaku a tikuma a ti pfalerile endlwini ya yena kumbe a tshama a ri yexe naswona leswi swi ta endla leswaku a loloha na ku va a endla mintirho ya siku na siku.

Swikolo swi nga endla leswaku eka dyondzo yin'wana na yin'wana leswi swichudeni swi yi kumaka xi katsa swa rihanyo ra munhu leswi swi ta endla leswaku swichudeni swi lemuka na ku tiva ndlela yo hlayisa rihanyo ra swona.

Va rihanyo va nga tirhisa ndlela yo fana na ku kombisa kumbe ku lemukisa vanhu hi ku tirhisa selulafoni tanihiloko vanhu vo tala va tirhisa tiselulafoni va kombisa leswaku swimakiwa swo fana na murhi, tiphilisi na swin'wana na swin'wana a swi kahle eka miri ya vanhu, leswi swi ta endla leswaku nhlayo yo tala yi va ni vutivi na na na ntokoto eka mimirhi yo ka yi nga ri kahle emirini ya vona.

Ndzi vona ku ri mhaka ya ku va timovha ti tele emagondzweni kasi yan'wana magondzo a ya fambeki leswi swi endla leswaku ti-emergency services ti hlwela ku fika laha ku nga na nghozi.

Mirhi leyi endliwaka hi swimilana swa organic ya pfuna eka ku hunguta ku durha tanihiloko ku ri mirhi ya ntumbuluko leyi nga katsakatsaniwangiku na swilo kasi loko mirhi yi katsakatsiwa na swilo swo tala swi endla leswaku mirhi yi durha.

I swa nkoka hikuva loko u landzelela swiletelo swa dokodela hi matirhiselo ya mirhi swi endla leswaku u kuma vutshunguri bya kahle kasi loko u nga leteli swiletelo swi ta tlhela swi endla leswaku u twa onge mirhi wo karhi a wu le ku tirheni emirini wa wena.

Ndzawulo leyi ndzi nga kombelaka mpfuno eka yona i ndzawulo leyi tirhanaka na swa ti-emergency services naswona nhlawulo ndzawulo lo leyi yi nga kota ku ndzi pfuna hi ku va yi tisa swihahampfhuka ku ta yi ta hi pfuna eka ndhambi leyi yi nge le ku endlekeni endhawini yo karhi.

Mirhi yi nga endla leswaku miri wa wena wu loloha kumbe wu nga vi kahle hikuva miri wa wena wu ta va wu toloverile ku tirha hikokwalaho ka mimirhi yo karhi leswi swi endla leswaku miri wa wena wu nga ha tirhi ku fana ni khale.

Mitlawa ya vukhongeri ya pfuna eka ku hangalasa vutivi bya rihanyo ra mianakanyo hi ku va ya tsundzuxa vakhongeri kumbe vanhu leswaku va fanele ku ku hleketa swilo leswinene kasi loko u karhi u anakanya swilo swo biha wa dyoha leswi swi endla leswaku vanhu va va na vutivi eka rihanyo ra miehleketo.

Vaphakeri va nhlayiso wa rihanyo va nga pfuna vanhu lava karhatekaka hi ku va va va tsundzuxa leswaku a va voxe laha emisaveni naswona loko va ri na ku karhateka a va kumi munhu loyi va n'wi tshembaka a vulavula na yena, leswi swi ta endla leswaku vaphakeri va kota ku antswisa eka vutomi bya munhu waloye.

Ndzi nga n'wi seketela hi ku va ndzi n'wi tsundzuxa leswaku loko a lava ku hunguta ku karhateka u ta fanele ku sungula ku teka mirhi leyi ku nga ri ku ri swo boha ku ri a wu teka hi nkarhi wolowo kambe a hleketi leswaku loko a lava leswaku a kota ku va kahle emirini wa yena naswona a hunguta ku karhateka u ta fanele ku teka mirhi leswaku yi antswisa miehleketo ya yena.